Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka tsela e makatsang thata, batlhokatiro ga ba kgone go reka data ka ntlha ya gore e kwa godimo thata, ga ba kgone go bona diphatlhatiro mo inthaneteng, ga ba kgone go bona mebereko e e farologaneng.

Nna ke dirisa internet data ya kgwedi e e leng three hundred-e, ke yone data e nna ke bonang gore ya kgona go dula sebaka e sa fele, ke kgona go tsena mo mafaratlhatlheng, ke tsena mo inthaneteng go batla diphatlhatiro, go bala dikgang le tse dintsi. Ke tlhopile yone ka ntlha ya gore tlhwatlhwa ya teng e amogelesegile ebile data ya teng e tsaya kgwedi.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekang ke three hundred-e, e kgona go dula sebaka e ka nna kgwedi e sa fele fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela boleng jwa data le gore e fela leng le tlhwatlhwa ya teng.

Data e e ka intumedisang ke ya di-gig-e di le hundred e ke ka e dirisang kgwedi yotlhe mme nka rata fa e ka tsena ka Mantaga.

Ee, go tsenngwa ga five G a mafaratlhatlha go dirile matshelo a rona tokafale, thekenoloji e re ruta dilo tse dintsi re kgona go batla ka tsa mafatshe a kwa ntle, re kgona go founela ba malapa kwa di polekeng kgotsa kwa di-country-ing tsa kwa ntle ebile e mosola thata mo dilong tsa sekolo re kgona go batla dikolo tsa go farologana, re kgona go tsena sekolo ka mafaratlhatlha re dira le di-research-e kgotsa patlisiso.

Ga o batla go tsenya data o reka pele airtime, wa bo o dialer go tsena kwa go rekeng data, wa tsena o reka data ya kgwedi mme fa go fetsa wa tshuba kwa data-eng wa simolola go dirisa data ya gago.

Go dira bonnete ba gore data ya me e bolokesegile ke go e dirisa ka tsela e e siameng, ke tsene mo mafaratlhatlheng ka ka nako, ke se lebelele dilo tse di sa tlhokegeng, ka jalo nka boloka data ya me.

Fa keya kwa lebenkeleng ke ya go reka data kgotsa ke ya go reka mowa ke o fetelela go ya kwa data-eng ke reka mowa pele, ka go tsenya mo founung ya me, ga ke fetsa ka reka data e e kwa tlase ka price.

Fa tsala ya me a le kwa lefelong le le farologaneng le nna mme a tlhoka data, nka tsaya dikgato tsa go dira data share, go aroganya data le ene a ntse a le ko polekeng e e farologaneng le nna mme ke a tsenya dinomoro tsa gage gore a kgone go dirisa data ya me.

Mo nakong e re leng mo go yone, dilo ka bontsi di a oketsega, ditlhotlhwa tsa dilwana di a oketsega ka ntlha ya ikonomi. Data di farologaneng e leng data e e lekanyeditsweng le data e e sa lekanyediwang ga di tshwane ka ditlhwatlhwa mme data e e sa lekanyediwang ke yone e kgonang go tsaya sebaka.